Izikweletu zokufunda ezinikezwa amabhange zikusiza, zisiza abafundi ukukhokhela izindleko zemfundo yabo uma bengenayo imali ngokushesha futhi zihlala zikhokhwa ngemuva ukuphothula izifundo. Nokho, zinobungozi ngoba izintela zingakhula ngokuhamba kwesikhathi, futhi uma umfundi engatholi umsebenzi ngokushesha, abangathwala umthwalo omkhulu wokukhokhela leyo leso sikweletu.

Isikhathi sokulinda emshwalensini womngcwabo sithinta ukusebenza kwawo ngokunciphisa ingozi yokukhokhela izicelo ezisheshayo. Ngaleyo ndlela, siqinisekisa ukuthi inkampani yomshwalense ikwazi ukuphatha izindleko ngendlela ezinzile. Sisebenzisana neminye imigomo yenqubomgomo njengemikhawulo yokukhokha kanye nezimo ezidingekayo ukuze kufaneleke inkokhelo. Ngaleyo ndlela uqinisekisa ukuthi umshwalense uhlala usebenza ngendlela efanele futhi enenzuzo.

Isikhathi sokulinda kumshwalense womngcwabo siysikhathi umnikazi wepholisi okufanele asidle ngaphambi kokuthi izinzuzo zikhokhelwe esivamise ukuba phakathi kwezinyanga eziyisithupha kuya kweziyishumi nambili kuye ngomhlinzeki. Imiyalezo ebalulekile efanele igcizelele ihlanganisa ukubaluleka kolwazi isikhathi sokulinda ngaphambi kokuthatha isinqumo, ukuqinisekisa ukuthi abanikazi bamapholisi bayaqonda imigomo nemibandela. Nokugwema ukumangala uma izicelo zingavunyelwa ngesikhathi sokulinda.

Malume, ukugcina imali yakho ebhange kuphephile kakhulu ngoba ayinakwebiwa noma ilahleke uma kwenzeka ingozi endlini. Kanti ibhange liyakwazi ukuyikhulisa nokuyibeka kwi-akhawunti enesithakaselo, interest. Futhi ungayithola noma inini uma uyidinga ngaphandle ngokukhathazeka ngezingozi ezifana nomlilo noma ukulahleka kwemali.

Umndeni WakaBhengu ungathatha izinyathelo ezifana nokuxhumana ngokuqondile nomhlinzeki womshwalense ukuze bathole ulwazi olucacile mayelana nesizathu sokubambezeleka. Futhi baqinisekise ukuthi wonke amadokhumenti adingekalayo afakwa ngendlela efanele. Baphinde babheke usizo lwezomthetho noma umvikeli wamalungelo abathengi, uma kubonakala sengathi kubaziseka akuhambisani nemigomo yomshwalense.

Izimo ezingase-ke ziholele ekutheni umuntu acabange ukuboleka imali ebhange, zihlanganisa izidingo zokutshala imali ebhizinisini, ukufunda noma ukuthenga impahla ebalulekile njengekhaya noma imoto. Abanye abantu bangase baboleke imali emabhenke uma bebhekene nezimo eziphuthumayo ezifana nezindleko zokwelapha, noma ukukhokhela izikweletu eziphuthumayo.

Ukwenza izinkokhelo, ukuthumela imali, nokuhlola ibhalansi ye-akhawunti. Ukwenza nokuvula i-akhawunti entsha, Ukufaka izicelo wamakhadi, nokushintsha imininingwane ye-akhawunti.

Kumele kufakwe izivumelwano ezicacile mayelana nokuphathwa kwezimali njengezinga lokufinyelela ku-akhawunti kanye nomkhawulo wokusebenzisa imali. Futhi kufanele basungule indlela yokuxazulula izingxabano ngokusebenzisa isikhungo esizimele sokuxazulula izingxabano noma kumululeki wezimali.

Umbuzo ongabuzwa umayelana nobude besikhathi sokulinda ukuthi yiziphi izizathu ezenza kube nesikhathi sokulinda eside kanye nemithelela ethinta izinhlelo zomndeni noma izimali zomngcwabo, noma uma kungenzeka ukufinyelela izinhlelo zokuthola usizo noma izinkokhelo eziphuthumayo phakathi nesikhathi sokulinda.

Ezinye yezinzuzo ezingangiheha ukuthi ngivule i-akhawunti yasebhenge kulolu hlobo lwebhange zingabandakanya izimali ezincane zokuphosa ukufinyelela kuma-service afana ne-insurance noma izaphulelo kumkhiqizo ethile kanye nokuba ne-system yokuphatha imali ebhange elula. Lokhu kungangenza kube lula ukuphatha izimali zami futhi ngithole nenzuzo engeziwe.